Kukuba kudala babezenzela amachiza ngoku bayonqena ukuqala izinto abangazaziyo kwaye betofwatofwa ngoomatshini, befakwa ematshinini. Bayazonqena ezo zinto kuba kudala babezinyanga befumana amachiza ngokwabo, behambe baye ehlathini bayowakha amachiza bawadibanise kuphume elo chiza balifunayo.

Ewe, baxatyisiwe abantu abadala apha kwaye baxatyiswe ngokufanelekileyo kuba kwisebe lezempilo xa beyile abafoli kwa ufola babekwa kuqala. Xa besiya koomatshini bemali ngeepeyi ukhona ikhona nakomphi na umatshini umbhalo otshoyo uba umntu omdala okanye okhubazekileyo okanye owolupheleyo akafoli kwiifoli zoomatshini bemali, yasoloko ingabo. Naxa kuvotwa abafoli iba ngabo ababekwa kuqala, kuqalwa ngabo kwandulwe ukuziwa kwabatsha kuba bona basesemandleni.

Ewe, iyabanceda ngoba abantu abadala befumana inkamnkam ngeempelanyanga bancedisana nabantwana babo, bayawathengelwa nabo ngabantwana babo. Bayathengelwa ngabantwana babo izinto ukutya apha endlini. Xa kuphuma le yenkamnkam bona bayandula ukunantsika ukuhoya iimpilo zabo bathenge amayeza abo ashotayo kwaye bayigcine for impilo yabo nokhuseleko kwabo. Ibagcina ibaqhuba behamba besiya besiya besiya emandleni ngoba benza uncedo olukhulu.

Ndingenza isiqinisekiso soba rhoqo xa evuka ndiyamhlamba kwaye ukhona umntu wesibini oza kundincedisa xa xa ndisabalekele ukuyomfunela amayeza okumnceda kwaye ndiqinisekise ukuba unazo isitulo sokuhamba aqhutywe abheke ngasese, i-wheelchai. Atsho naye, ndimcebise atsho naye xa efuna ukuya ngasese angonqeni ukuthetha okanye abe neentloni.

Ndingamcebisa ngelithi, kule ndawo yabantu abadala kuhlala abantu abadala abangenancedo ekhayeni kwaye abangenabani ekhayeni, akanokwazi uvele ayohlala nje phaya. Ndingamcebisa ngokuba ndingamkhwelisa ndimzise apha kum kwenzela azokuba nabo abantu bokuncokola kuba siyifemeli. Ukumsa kwam uphaya akuzukumnceda because ngokuba abantu abaphaya abanye abekho sesimeni esirayithi ngokwengqondo kwaye akazuthanda ukuba phaya.

Ugogo ndingenza isiqinisekiso sokuba siya sobabini kwagqirha kwisebe lezempilo. Xa enikwa amayeza ndive amaxesha okuba iipilisi ezithile namayeza athile uwatya nini xa ethini, xa kusanda kuthini ndenze sure isiqinisekiso sokuba nam ndiyaseta kumakhalekhukhwini wam, ndiseta la maxesha azondikhumbuza ukwenzela izomane ikhala iselula yam indikhumbuza ngamaxesha angoku. Ndenze sure ndenze isiqinisekiso sokuba uyatya phambi kokuba asele amayeza.

Kungoba ikhaya labantu bezempilo aba bantu baqeqeshekile baqeqeshiwe ukuba bayenze laa nto kwaye bayifundele. Kwaye abazudinwa aba bantu bafane naye kuba yena kuzawufuneke emane ehambile abheke edolophini ugogo ashiyeke engabinamntu, umama endlini, ndibe mna ndingakwazi ukumnceda ngamaxesha athile. Phaya kweli labadala uzawukwazi ukuncedwa phaya ngabancedi baphaa kulaa ndawo kuba bona baqeqeshekile kunathi and banazo zonke izinto anothi azidinge umama, ezi thina singenazo kufuneke sizikhuphele imali ibe imali ingekho kumanye amaxesha.

Kukuba sebeqhelene nabazali babo kwaye bakhuliswe ngabazali kwabo and eyona ndlela abanokuziva ngayo endicinga uba wonke umntu angaziva ngayo kukusa umamakhe endaweni yabantu abadala kukuba ukhuliswe ngumzali wade waba ngulo mntu lo anguye, ngoku akakwazi kumncama umamakhe xa kufuneke enakekelwe naye. Ufuna ubuyisa olwaa thando ebelunikwa ngumzali. Akukho lula ukusa umzali wakho phaya.

Ukuqinisekisa okokuba uyisebenzisa kakuhle le mali ikhadi, ndingamcebisa ukuba lihlale kum ikhadi ibe ndim omabela imali siqale ngezinto zokuqala. Okanye uba ukhatshwa ndim ndenze isiqinisekiso sokuba ndiyamkhapha ukuya edolophini kwaye uqala athenge ukutya naye azithengele izinto ezibalulekileyo, umzekelo izinto zokuhlamba neentoni neentoni zokuthambisa ezibalulekileyo angaxabisi utywala bodwa.

Ndingenza isiqinisekiso sokuba qho ngosuku lakhe lokupeya sihamba sobabini siya etawuni siqala ngezi zinto zibalulekileyo ukuthi azithenge naye ezinokumnceda kwaye azithengele naye iinto zothambisa. Emveni koko sesigqibe konke oku kubalulekileyo andule ukuzithengela ezi ziziselo azifunayo abe egqibe konke okwasendlini.

Ndingaqale ndingxolise oogqirha aba basebenza kule klinikhi. Ndandule ukubacebisa babhale ileta eya kwiOfisi lweSebe lezeMpilo bafune amayeza anothi ancede angekhoyo kwaye ndibaxelele ukuba ndinawo endinawo ndingawazisa. Ndiqeshe imoto ezayowalanda la mayeza kwenzela kuzoncedakala abantu abaninzi lo mzuzu besalindile impendulo ebuya kwiofisi.